Iqhaza likahulumeni, ukuthuthukiswa kwinqubomgomo yakha futhi usebenzise izinqubomgomo ezikhuthaza ukufinyeleleka kuzinsizakalo zezempilo. Point lesibili, ukuthuthukiswa kwingqalasizinda tsala imali kwingqalasizinda yokunakekelwa kwezempilo, ukuhlanganisa izinsiza ezifinyeleleka kalula kanye nemishini. Iqhaza le-NGO iphuzu lokuqala ukuxhumana nomphakathi ukuqhuba izinhlelo zokufinyelela emiphakathini ukuqwashisa abantu ukuze bahlonze futhi basekele abantu abakhubazekile. Ukwakha amandla, ukwakha amandla abahlinzeki bezempilo bendawo ukuze balethe izinsiza zokunakekelwa kwezempilo ezibandakanya wonke umuntu.

Ukwenza abantu abasha bazizwe bekhululekile futhi bengasabi ukuvakashela umtholampilo, abasebenzi basesibhedlela nabasemtholampilo bangakwazi ukugcina imfihlo, baqiniseke ukuthi imininingwane yabantu abasha kanye nokuvakasha kwabo kugcinwa kuyimfihlo. Banikeze nendawo ephephile nengenakho ukwahlulela. Dala indawo yokwamukela abantu abasha lapho bazozizwa bekhululekile ukuxoxa ngezinto ezibakhathazayo. Abasebenzi bokuqeqesha ngezinkonzo ezilungele intsha. Fundisa abasebenzi ukuthi bangaxhumana kanjani ngendlela ephumelelayo nezwela intsha.

Ukuqeqeshwa kwe-CPR ne-IED ukufundisa abafundi ukuvuselelwa kwe-cardiopulmonary kanye nokusetshenziswa kwe-defribrillator yangaphandle okuzenzakalelayo, ukulawula ukopha umyalelo wokusebenzisa ama-tonic words nama-hemostatic agents. Ukuqwashisa ngempilo yengqondo, ukufundisa abafundi ngokubona kanye nokusabela ezindabeni zempilo yengqondo.

Imiphakathi ingakhuthaza amadoda ukuthi asekele ozakwethu ekusebenziseni izindlela zokuvikela ngokuthi imfundo nokuqwashisa, bahlele ama-workshops, izingxoxo kanye nemikhankaso yokufundisa amadoda ngezinqumo zokuvikela, inzuzo zazo, kanye nendima yabo ekuhlela umndeni. Ukubandakanya amadoda kwezempilo, ukuchayeka faka amadoda ezinxoxweni nezempilo yokuchayeka izindlela zokuvikela kanye nokuhlela umndeni.

Inhlanzeko ibalulekile ekuvimbeleni izifo ngoba iyasiza. Yehlisa ukusakaza kwamagciwane, ukugeza izandla njalo kanye nemikhuba efanele inhlanzeko kunciphisa ukusabalala kwamagciwane. Vimbela izifo, imikhuba emihle yenhlanzeko njengokugeza izandla engavikela izifo kanye kanye nezifo. Khuthaza imikhuba enempilo. Ukufundisa izingane ngenhlanzeko kugxilisa imikhuba enempilo yonke.

Izinzuzo zezokwelapha izinzuzo ezingaba khona njengengozi encishisiwe yokutheleleka nge-urinary tract infections UTI kanye nomdlavuza womthondo. Ukubaluleka kwesiko noma kumuntu siqu. Ukusoka kungase kube nokubaluleka kwamasiko enkolo noma komuntu wesintu. Izingozi nezinkinga, izingozi ezingaba khona njengokopha ukutheleleka kanye nezinkinga somdlavuza.

Ulwazi olunembile, nikeza ulwazi oluthembekile olusekelwe ubufakazi mayelana nezindlela zokuhlela umndeni. Izinzuzo zazo kanye nemiphumela engemihle engase ibe khona. Imfundo nokuqwashisa, nikeza izinkundla zokucobelelana ngolwazi izingqungquthela noma izinsiza ze-inthanethi ukuze ufundise abantu ngabanye nemiphakathi mayelana nezinketho zokuhlela umndeni. Ukuqeqeshwa kwabahlinzeki bezempilo qinisekisa ukuthi abahlinzeki ukunakekelwa kwezempilo banolwazi banozwelo futhi bayazwelane namasiko lapho bexoxa ngokuhlela umndeni. Ukusebenzela umphakathi xhumana nabaholi bomphakathi abagqugquzeli nontanga ukuze kugqugquzelwe ukuhlela ukuhlela umndeni nokulungisa imibono eyiphutha.

Ukwandisa ukufinyelela ukufinyelela ezindaweni eziqhelile noma ezinganakekelwa kahle lapho izikhungo zezempilo zendabuko zingase zibe nomkhawulo. Okulula ukunikeza izinsiza emiphakathini ezindaweni zokusebenza noma kwezinye izindawo ezikahle, ukunciphisa izithiyo, ukunqoba izinto zokuhamba izindleko noma izithiyo zomphakathi zokufinyelela izinsiza zokuhlela umndeni.

Ukuphuza amanzi amaningi kungasiza ukunciphisa nezinsiza ezihlobene nokungaphumi kwamanzi. Ukucindezela eshisa noma ebanda ukufaka i-compress ebanda noma eshisa imikhawulo enhliziweni noma emahlombe kungasiza ekunciphiseni ubuhlungu nokwandisa izimpawu zezinhlungu.

Sawubona, sidinga usizo ingane yami iwile esihlahleni and kubuhlungu iyakhala isezinhlungwini. Sacela nisithumelele umuntu ozokwazi ukuthi asisize sikhathazekile. Izingane bezidlala ngaphandle yase yawa and kubuhlungu uma kunje enganeni yami.

Umsebenzi wesibonelelo sokuhola njengamanje awanele ngezizathu eziningi okokuqala, ukukhuphuka kwezindleko zokuphila izindleko zezimfundo eziyisisekelo ezifana nokudla indawo yokuhlala nezimpilo ziyaqhubeka nokukhula. Okwesibili, izinsiza zezezimali ezilinganiselwe abantu abadala abaningi bethembele kuphela emithonjeni yabo yezimali yokuhola benokuncane amathuba okuzuza okwengeziwe. Okwesithathu, izindleko zempilo abadala bavame ukubhekana nezindleko eziphezulu zempilo ngenxa yezinkinga zempilo ezihlobene neminyaka okungase kuholele ekupheleni kwezinsiza zabo zokuhola.